Ka nnete nna ke rata ho sebedisa hobane tekesi e nyenyane ha monate ebile e lebelo. E mphehlisa moo ke batlang ho ya teng ka pele ka pelenyana ntle le hore ke senyehelwe ke nako. Terene yona ha e le yona kannete ke utlwa e mpherola dibete. E a ntshosa hobane ha nka thola kotsi ya train ke a tseba ha se bobebe nka phonyohang ka teng, e be ke ntse ke phela. Bese yona ha nkebe ke e thabele hobane e nka nako e bile ya tura ka ka theko ya teng kapa tjhelete eo ke e patalang bese ke e ngata haholo. Tekesi yona o patala tjhelete e nyane kapa tjhelete e leng hore hantle fela. Ekabe ya o turela haholo.

Ke nahana sena se bakwa ke hore ambulance tsa rona ha di na metjhini kapa ha di na disebediswa tseo leng hore di ka thusa batho haholo ka nako ea tshohanyetso. Di-ambulance tse ding kapa di-ambulance tsa naheng tse ding di na le metjhini, eo e leng hore ha batho ba le kotsing e mahloko le ho e kgolo haholo kapa e tshosang haholo ba thuse fela for nakwana hore ha ntse ba le tseleng ba se lahlehelwe ke maphelo a bona kapa banne ba okelwe ka hona ka moo ha ba fihla sepetlele ba be se ba thola thuso e batsi kapa e potlakileng. Ambulance tsa nou tjenana ke nahana hore sena se ka tjhijwelwa ka hore ambulance tsa nou tjena di kenyetswe metjhini kapa disebediswa kapa le meriana e leng hore ka hlokeha ha e le hore motho o kotsing ena e kgolo e tshosang.

Nna lebaka le leholo le etsang hore ke tsamaye ka mehla mmileng wa N1 ke ha ke ilo batla mosebetsi toropong kapa ke ha ke ya sekolong university, hobane ke ya ka matsatsi. Ha ke kgutla mono ke ya mabenkeleng ke sebedisa ona mmila ona wa N1. Ha ke kgutla mono ke ya hae, ka matsatsi a mang ha ke ilo batle batla mosebetsi ke sebedisa ona mmila ona wa N1. Le ha ke ya bosepetlele, ha ke ya bo-home affairs, ha ke ya mafapheng a mang ke sebedisa ona mmila ona hobane ehlile ke ona o hokahanyang ditulo tse ngata tse leng hore re ithola re le ka hare ho tsona kapa re thola re hloka hore re ye ka hare ho tsona.

Bontate, bakganni ba ka. Ha ke le mona kajeno lena ke tlile ho tla bua le lona ka taba ena ya hore batsofe ha ba kgone ho phetha mabaka a bona ka hobane tjhelete e ngata e ba e patalang ho ya dibakeng. Jwale nna ne ke tlile ka leano la hore na lona le bakganni ba dibese, le dipalangwang tsa mmuso. Ke ne ke re na le nahanele batsofe bana kapa maqheku a na, le ba fe theolelo e itseng, ha feela a hlahisa pasa ya hae kapa lengolo la boitsebiso e bontshang hore ke leqheku hobane ka nnete ha ba kgone ho iketsetsa dintho ha ba na le batho ba ba romang. Ha ba na le thuso e nngwe kapa e fe kapa e fe. Ne ke re ka nnete, re ba inela matsoho metsing, re ba utlwele bohloko jwalo ka ha e le batswadi ba rona. Le ba fe feela theolelo e itseng ha ba ya le ha ba kgutla. Ke a leboha.

Monate wa tekesi ena ke hobane ke dutse ha monate mona setulong sa ka. Mme le mmino wa ka o monate oo ke o mametseng ka mona ka taxi-ng, ho waelese ya mokganni. Hape ntho e etsang hore ebe ke dutse hamonate tjena taxi-ng ka hobane ke kgathetse mme se ke dutse nako e telele. Jwale ha ke nahana ho ema mono, ke a tseba ke tlo tsamaya tsela e nngwe e telele hape ho ya hae lapeng. Ke nahana hore ha ho le jwalo batho ba bangata ba ka robala batho ba bangata le yena mokganni a ka etsa kotsi ya kotsi ya koloi hobane ha ho le tjena ke mokgathala o so kene mmeleng kapa madi a sa dutse haholo ha monate a sa iketlile haholo ka hara mmele wa hao.

Ka nnete, ntlha ena ke bona e le taba e ntle. Taba e thabisang. Taba e kgotsofatsang hobane maqheku ana a re kgodisitse ntle le maqheku ana ha re tlamehile ha re yo mona moo re leng teng. Maqheku ana re tlameha ho ba hlokomela. Re tlameha hore kgahlametsa ntho enngwe le nngwe e ba etsang hobane ha ba sa na matla. Ha ba sa kgona ho ikemela jwalo ka rona batjha kapa bana ba naha ena ya Afrika Borwa. Tjhelete eo ba e tholang ya grant tlamehile e tlilo eketswa ka mora nako hobane kannete ditshenyehelo tsa bophelo di phahama nako le nako. Le bona ba lokela hore tsohle tseo ba batlang ho di etsa, meriana, dijo tse ikgethileng hobane maqheku ha ba je jwaloka rona, ba lokela hore ba dule ba hlokomelehile. Mme jwale tjhelete ena ya ba thusa haholo.

Re le batho ka nnete re na le ho itebala. Re na le ho se be le teboho eo re lokelang hore re be le yona. Ruri ka nnete ekaba mohlolo hore boipelaetso bo ba teng ebe ditekesi ha di kene le tsona. Ke nahana ka nnete ke hobane ditekesi ha di etsa boipelaetso se ntse ba entse ngatana nngwe, se ntse ba ikopantshe nngwe. Jwale re bone ekare ha ba hloke thuso ya rona kapa ba tlo kgona ho etsa seo se ba se etsang ntle le rona, e leng ka nnete haele hore kannete ba a kgona. Mara ka nnete jwalo ka ha re le batho tlamehile le rona re kenye letsoho jwalo ka ha ba ne ba kenya letsoho boipelaetsong ba rona.